Eyenza ukuthi abantu umuntu azizwe ongathi uyincenye yomdlalo ukuthi a-participate-e, akumelanga ushiye abadlali ngaphandle kumele wenze sure ukuthi abadlali bonke baya-participate-a ukuthi iy'ngane zifile free ukuthi nanoma kuthiwa bamba lokhu yenzani uyabona, babe babe bhizi kuyo .

Uhlela ukuthi kube nabantu abazogida, kube mnandi, kuthengiswe, hheyi, inkundla igcwale. Abantu babe like kuthi ngifune abantu abadlala ibhola, abaningi amathimu amaningi ukuthi azoqhudelana, kube mnandi.

Ukuthi wonke umuntu ofuna ukudlala i-sport kungabi khona ukuthi, hhayi wena uyintombazane awukwazi ukudlala kumele sibheke ukuthi wena unethayente kuphi, kwenzakalani ngempilo yakho kube kahle nje singa-choose-i ukuthi wena uyini ayi cha akufuneki nje ngobulili cha, bonke bonke abafundi kumele babe kahle.

Dlala i-nethibhola, hhayi cha bengangiphathi kahle yona bengiyithanda kakhulu koda lapho bekukhona bengafili like bhoza, ibhoza, ya sometimes ikhoji yethu beyingayenzi so hhayi beyingekho right.

Iy'kole vele zifane zifufuse abafundi and zihlale kukhodi manje yazi inkinga yazo mele kube namakhodi amaningi ukuthi kumele udlale ibhola, udlale i-netball, kugijinywe, kudlalwe irabi, uyabona kube nje na-different kinds of sports.

Ingadi into ebaluleke kakhulu ngoba ungatshala iy'tshalo eziningi ezinye ukwazi nokuthi futhi uzithengise, nokuthi ukwazi nokuthi u-build-e i-community yakho ayi ukutshala, ukutshala ayi into enkulu kabi uyayenza imali ngokutshala.

Engiyithole ku-social media i-hobby yokuthi ngingene ku-TikTok nokupheka hhayi ngiyapheka, hhayi maye sengithanda kabi ukupheka, ngiyakuthanda ukupheka.

Ngiva ngijabula ngoba izizukulwane zami ziyakuthanda ukugijima, zithanda ukudlala ibhola ziphinde nazo zijabule mase ngidlala nazo. Weh, zidlala kamunandi .

Ukuthwebula ithombe awu uyayithola igigi ngoba uyathwebula iy'thombe zabantu futhi igigi yabantwana ama kune-birthday yomntwana athwebule iy'thombe ezinhle, uyabona, awu kuba mnandi.

Yokudlala kunoshintsho oluningi. Thina besidlala kakhulu, sidlala umacashelana, sidlala ingekho, sidlala ibhathi, iy'ngane zamanje asadlali. Into eziyidlalayo nje zingena nje ku-social media, zibe ku-TikTok into engekho-right.

Iyenza ukuthi umfundi ukuthi bathande ukufunda ngokuthi mabafundisa kube ongathi uyabona kunomdlalo nyana angithi maye ukuze umuntu a-understand-e kumele kube ngathi mawufundisa kube ngathi uyacula yangena .

Ngiyakholelwa kakhulu, ngiyakholelwa kakhulu. Ngoba ingane ezingadlalanga azibi-right mani njengoba ukuthi ubona iy'ngane ziba ney'ngane ngoba ungadlali thina masidlala azange sisheshe sibe ney'ngane.

Ayi kuhle, kuhle kakhulu iyenza ngoba angithi kukhona into umdlalo awenzayo ukuthi like ya, ukuthi umzimba, uvocavoca umzimba so, yinto emenza ukuthi aphakeme kakhulu yena uRonel.

Angizizwa nje ngi-right ngizizwa nje ngi-right ngazi anginalo ugqozi olungako koda ngizizwa ngi-right nje abanye behlehla ayi ngizizwa nje ngi-right.

Hhayi kakhulu ukudlala imidlalo ayi kakhulu kabi ngoba usuthola udlala ibhola, usithola usudlalela phesheya uzithola usunemali usuke enhluphekweni ube nemali kuhle.

Abanye abantu ithuba ukunikeza abanye abantu ithuba ukunikeza abantu ithuba ukuthi badlale nabo ungalibeli ufaka umuntu oyi-one kufane unike abantu ubheke nokhono labo ukuthi bangakwazi ukwenzani.

Ngizibona ngelinye ilanga ngazibona ngizibona ngiphezulu njengaye yena umngani wami kodwa ayi imali ya, ngokudlala nje ibhola nje ngaba-right.

Izingane zidlale nge-weekend zingakhathali ngoba mina during the week angiboni kuyisu elihle ukuthi ingane zidlale i-sport during the week, mazidlale nge-weekends kuthi during the week zikwazi ukuthi zibhale ama-homework zenze yonke into zayo.